Go palama sefofane go ya kwa o batlang go ya teng go ne go tla itumedisa thata, go lebelela pele go bona mafelo a mašwa, go itemogela ditso tse di farologaneng le go gakologelwa dilo tse di sa lebaleng, go ne go tla nna motlakase. Ke ne ke tla utlwa ke itumetse thata, ke tlhoafaletse o emelela le monyenyo o mogolo mo sefatlhego sa me, e siametse go bona dilo tse di kgatlhang tsa botshelo jotlhe.

Ke toro ya me go palama sefofane letsatsi lengwe, le go etela mafelo mangwe a le nna ke sa boleng go batla go ya kwa go ona. Ke ka rata go palama sefofane se se yang Japan-e, ga ke motho yo o tshabang go palama sefofane.

Go tsamaya ka sefofane go ya kwa Nigeria, tsala ya me e ka beeletsa sefofane se se yang kwa jwa Lagos kgotsa jwa Abuja, ka webosaete ya maeto kgotsa ka sefofane. Morago ga mo, a bo a tsena mo inthaneteng kgotsa kwa boemelafofaneng, kwa boemelafofaneng jwa Aforika Borwa, ba tla tsholela kwa counter-reng e tlhomilweng ya go tsena, fa go tlhokega, ba folosa morwalo mme ba tlhatlhobiwe ke ba tshireletso. Morago ga tshireletso, ba tla leba kwa kgorong e supilweng mo paseng ya bone ya go palama, mme ba palama sefofane. Ga ba goroga kwa Nigeria, ba tla feta mo lephateng la bofaladi le la melelwane, ba tseya morwalo ya bona, mme morago ga moo ba ka naya madi ba tsaya sim card fa go tlhokega, mme ba tswelela kwa ba yang teng.

Tiriso ya dibese mo toropong e leng mo go yona, le ka theko e tlase bakeng sa batho ba ba ntsi. Melemo mengwe ya ditirelo tsa dibese e akaretsa go fokotsa pitlagano ya pharakano, melemo ya tikologo le go fitlhelela batho ba ba senang dikoloi, le fa go ntse jalo dikgang tse di jaaka ditekanyetso tsa tsela, makgetlho le kgotsofalo di ka farologana go ikaegile ka tirelo le lefelo.

Fa ke leka go dirisa kgotsa go reka karata e e botlhale ya go tsamaya mo beseng, ke ne ka kopana le mathata a a tshwanang le bothata jwa go bona mafelo ga thekiso, mathata setegeniki, a karata kgotsa sebadi, kgotsa dikgwetlho tsa go tlaleletsa madi mo inthaneteng. Mo godimo ga moo, ke ne ka tlhoka go tlhaloganya melao ya tiriso ya karata e jaaka di-cab tsa letsatsi le letsatsi kgotsa dithibelo tse di rileng tsa tsela. Fa e le gore di sa tswa go dirisa dikarata tse di botlhale go ka nna ga go tsaya nako go tlwaela tsamaiso eno, mme di-company di le dintsi tsa dibese di tlamela ka didirisiwa tse di thusang le go tshegetsa bareki go nolofatsa phetogo eno.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese, o babalesegile, o maitseo ebile o tshwara nako. O na le bokgoni jo bo molemo thata jwa go buisana le batho, di dira gore go nne le maitemogelo a a siameng a go ya tirong ka go kgweetsa ka thelelo, go latela ditsela ka tsela e e nang le matswana le go naya bapalami tshedimosetso e e thusang. Bakgweetsi ba ba botsalano le ba ba pelotelele ba ka dira pharologano e kgolo, segolobogolo ka nako ya go ya tirong o tlhanaselang kgotsa go ngomoga pelo, ka go dira gore go nne le mowa o amogelesegileng le go netefatsa gore bapalami ba ikutlwa ba babalesegile ebile bangwe lo ke mo loetong lwa bone lotlhe.

Dikotsi tsa strike-e di akaretsa dikgoreletsi tsa go ya tirong letsatsi le letsatsi, ditatlhegelo tsa ikonomi le mathata a ka nnang teng a pabalesego. Fa badiri ba dibese ba ngala tiro, gantsi bapalami ba sala ba tshwaregile, ba lebane le maeto a diegileng kgotsa a khansetsweng le ditshenyegelo tsa mosepele tse di oketsegang, seno se ka nna kgwetlho segolobogolo mo bathong ba ba ikaegileng thata ka dipalangwa tsa botlhe, ba ba jaaka baithuti, badiri le bagodi. Ditlamorago di katswa go ama ikonomi, le baagi ka kakaretso, mme tsa baka go kgobega marapo le go sa phuthuloga mo bathong ba le bantsi.

Dibese di tsamaya ka dinako tse di rulagantsweng, go boloka thulaganyo ya dipalangwa e e ikanyegang le e e nang le matswela, e e dirang gore bapalami ba kgone go rulaganyetsa maeto a bone go ya ka nako eo. Fa bese le thari, bapalami ba ka tlhola websaete ya khamphane ya bese, App kgotsa mediya wa botsalano, go bona di tshwafatso tsa nako e fapolediwang ya go goroga. Gapa ba ka ikgolaganya le tirelo ya bareki go bona thuso kgotsa ba akanyetsa ditsela tse dingwe kgotsa mekgwa e mengwe ya dipalangwa. Dikhamphane dingwe tsa bese di ka nna tsa latedisa dibese ka nako ya mmatota, mme seno se dira gore bapagami ba kgone go nna ba itse ka ditiego le go rulaganyetsa loeto lwa bone ka tsela e e nang le matswela.